Lokho kungangenza ukuthi ngingasa thembi bhange futhi ngifune ukuyokhipha yonke imali yami esebhange ngiyigcine kumina.

Umashonisa izinto azozithatha kumina umazisi wami, iphepha lasebhange elikhombayo ukuthi ngiyangenelwa yimali futhi ngingazizwa ngingazizwa ngingaphathekile kahle. Ngoba le zinto izinto zami ngezami zangasese, ngizozizwa kabi ngoba izinto zami zangasese zibanjwe omunye umuntu.

Izikhathi zokulinda nabahlinzeki bomshwalense ziyehluka ngoba eminye imishwalensi ikhokha isanda kuthola isitifiketi somufi. Ezinye-ke kuyabe kube nemithelela emibi ukuthi ithathe isikhathi ukukhokha. Futhi izindleko nezinzuzo zakhona ukuthi umshwalense uyakungcwabela umufi, wena ungakhiphe lutho imali.

Cha, akufanele akufanele kube njalo ngoba uma kunjalo umuntu lo osebenzisa ibhange uzohamba eyoba nesikhaliso laphana ebhange ngokuthi ibhange limshajile i-overdraft. Ngapha ibhange kunemali eyithathayo nganyanga zonke.

Kulula ukuvula i-akhawunti kuley'nsuku zamanje ngoba amabhange wamanje afuna nje umazisi wakho, ufike nawo ebhange bakwenzele nje i-akhawunti kulula kanjalo.

Izinto ezingikhuthaza kakhulu ukuthi uma ngingaboleka imali yomuzi kuyofanele ngikhipha wonke amaphepha wami ukuthi ngiqashiwe emsebenzini phemanenti futhi ngihola imali engakanani. Ukuze bevume isicelo sami semali yomuzi.

Ngingayiyeka ngoba angiyidingi imali okwamanje. Uma ngingayithatha kuzongibangela ezinye iy'ndleko ezingaphezulu. Manje cha, ngingayiyeka.

Ibhalansi yebhange angalibheka ngokudayela amanamba. Kunamanamba thizeni onikwa wona ebhenki uma ufuna uku-check-a ibhalansi. Noma kune ephu, i-ephu mhlawumbe i-Capitec Bank ephu.

Izici engizicabangelayo ukuthi uma imoto imosheka bezokwazi ukuyilungisa noma bengiphe imali futhi engikucabangelayo ukuthi kuyimalini ngenyanga. Ngizokwazi ukuqhathanisa nalowo mshwalense.

Ngingaqala ngokumchazela ukuthi kuyini ukuthakasela okuhlanganisiwe, futhi ngimenzele nesibonelo phansi ngimbhalele sona ngiphinde ngimuchazele futhi ukuthi siyithole kanjani into ekanje futhi yingani ibizwa ngokuthakasela okuhlanganisiwe.

Ngingamchazela ukuthi acabange i-credit score yakhe ukuthi ingakanani futhi acabange ukuthi usebenza umsebenzi owunomphela noma usebenza umsebenzi oyisikhashanyana.

Ngingacala, ngimtshele ngokuthi ayehlise umoya ukuze sizokwazi ukuzwana kahle amaphuzu wethu. Futhi ngimukhiphele ipholisi yomshwalense echazayo ukuthi kulindwa isikhathi esingaka ukuze umshwalense ukhiphe imali yomufi.

Ngazizwa ngikhungathekile, ngingazi ukuthi kufanele ngifake igama likabani la ekubhale diphendenti khona. Ngangazi lutho, kwaze kwafika i-ejenti yomshwalensi ingichazela kahle ukuthi udiphendenti uchaz'ukuthi umuntu olandela mina uma kungadlula mina emhlabeni.

Ngicabanga ukuthi leyo mali leyo abantu abayifaki ebhange ngoba bona amabhange wabo awekho sezingeni eliphezulu.